Kungokuba urhulumente ufuna athi bathi abantwana bekhula besenza ezesondo, babe sebeyazi ukuba kunezifo ezisulelayo ngezesondo, kufuneka bazikhusele njani.

Eyona nto inokuncedisa ekuphenduleni kweambulensi kukuba kufakwe iimfonomfono okanye iminxeba kwiambulensi ubuqu. Kungathi ze zifumaneke kufowunelwe esibhedlele.

Kukuba rhoqo bamjonge uba uyawasela na. Xa ephelile amayeza kagawulayo benze baqinisekise ukuba bayamsa eklinikhi ayowathatha awasele rhoqo.

Ukuze ukuba niyakufumana oku kutya rhoqo qinisekisani ukuba nithobela umthetho wesikolo kungabikho nto yonakalayo. Nifole ilayini ukuze ndifumane ukutya ngendlela enembeko.

chaphazela ngokuthi zibuye kuphazamiseke ngenxa yomgangatho wendlela okanye kudileye ukufika kweenkonzo ngokungxamisekileyo ngenxa yeendlela ezingekho mgangathweni.

Iyancedisana nolutsha kuba iyabakhumbuza ukuba ngokuba khona kolo cwangcisontsapho lwepilisi, ubakhumbuza ukuba bangamithi. Futhi iyancedisana kuba bayayazi ukuba uba abayisebenzisanga basecicini lokuba bamithe.

Ndingamncedisa ngokuthi ndifune umnxeba wabazali bakhe ukuze ndithethe nabo kwimfonomfono, ndikwazi udibana nabo kunye nomfundi, akwazi ubika udaba lwakhe.

Ndingabiza bonke abafundi endaweninye ukuze ndibaxelele ngako konke okudibana nokumitha okanye ukukhulelwa. Ndicacise ngokuba xa sele kwenzekile asikho isidingo soba kubekho iintlebo okanye ndibize i-awareness izokwazi ubafundisa abafundi ngokukhulelwa nangokuba uye ukhawulelane njani nento enjalo.

kwabantu abangoomama ngoba ixesha elinintsi into ye-gender-based violence ichaphazela abantu abangoomama isikakhulu. Kuba abantu abangootata abakwazi ukumelana nesimo sentlalo okanye abakwazi umelana notshintsho, basoloko befuna izinto zihambe ngendlela ababona ngayo bona.

Kukuba asoloko ndingasoloko ndivule ifestire, ndinxibe i-mask. Okanye umntu abe nendlu yakhe ukuze ingabi nguye wonke umntu osulelekayo yintsholongwane ye-TB.

Ndingathi isibhedlele sikarhulumente silungile kodwa kufuneke unyamezele kuso kuba sinemicelimngeni eminintsi xa usindwendwele. Futhi ke kukuba unyamezele xa ukuso ngoba uncedo awulifumani okanye awuzulifumana ngale ndlela uqhele ngayo kugqirha wakho wabucala.

Ndicinga uba iimpawu ingazezi uba umntana angamameli, abe netshiki, alwe esikolweni, angafuni ukwenza nto.

Yiswekile, kuba kaloku iswekile inomthelela omkhulu ekutyeni. Inomthelela omkhulu xa uyitya rhoqo ngoba ingekho sempilweni. Futhi inomthelela mkhulu kuba nokuba ukungabikho, abanye abantu baendaphe be-obese kungenxa yeswekile. So, inayo indawo yokwenza uba umntu angabikho sempilweni.

Ndingathi ungakwazi umgcina umntana. Emveni koba embelekile, anikezwe kubantu abamdingayo njengento ekuthiwa yi-adoption. Okanye angaya koonontlalontle ayobuzisa ngeenkcukacha zoba angamkhulisa njani umntana wakhe xa sele embelekile. Okanye angakwazi umgcina amfunele isibonelo semali yenkxaso kaSASSA.